Le Wi-Fi yasimahla bangayisebenzisa njengenye yezixhobo zokufunda ukuncedisana nezifundo zabo zesikolo. Le Wi-Fi yasimahla ingangciba ithanda lezobuxhakaxhaka, ekuqinisekiseni okokuba abantwana abasuka kumakhaya ahlelelekileyo, banamathuba alinganayo kwezobuxhakaxhaka bale mihla. Le Wi-Fi yasimahla ingavuselela oosomashishini abasakhasayo nabasaze ngobuso ezweni. Abazali makaqinisekise okokuba imfonomfono yomntwana uyijonga rhoqo.

I-smartphones zinika abantwana uthotho lolwazi, ikwasiso isixhobo sokufunda yaye inikezela nangezithuba zokufunda. I-smartphone senza kube lula ukuncokola nosapho lwakho, nabahlobo bakho kwakunye noontangandini bakho. I-smartphone senza kube lula uhlela imini yakho ucwangcise izinto oza kuzenza ngolo suku. Ii-smartphone zithatha iifoto ezintle, uyakwazi ukushicilela ividiyo zakho kwakunye nee-ephu zomculo.

Ndingaqala ndicime i-laptop yam okwethutyana ndiphinde ndiyivule mhlawumbi oko kungalungisa le ngxaki yonxibelelwano phakathi kweWi-Fi yaselayibhri ne-laptop yam. Ndiqinisekise kananjalo okokuba ndifaka iinkcukacha ezizizo zokungena kumakhasi onxibalelwano am. Ukuba oko akulungi ndingabiza umsebenzi waselayibrari ndimbuze ngemimiselo yabo ngokuphathelene neWi-Fi yasimahla, mhlawumbi yena angeza nacebo limbi.

Tshomi, ndisengxakini apha. Ndizama ukugqibezela umsebenzi wam loo ungena ngomso. Ngoku eyona nto ingamandla ndiphelelwa yidatha. Khandincede, tshomi, undithumele idatha noko noba yeye-twenty randi. Loo nto, tshomi, bendisandothenga u-two gigi namhlanje uvele waphela ngesiquphe. Yho, tshomi, iyandixaka le yamaxabiso edatha aphezulu eMzantsi Afrika, ingathi ngoku sesibhatalela nophefumla oku.

UShowmax unikezela uluhlu lwentlobo-ntlobo zemiboniso-bhanyabhanya neenkqubo zeli loMzantsi Afrika. Nto leyo ethi ibangele okokuba abemi beli lizwekazi iAfrika bazijule ijacu, yaye uShowmax wenza umdla kakhulu ngokuba uyafikeleleka empokothweni. UShowmax unenkqubo zakhe ezizodwa ongakusoze uzifumane kumanye amaqonga. Ukanti yena uNetflix unikezela iinkqubo ezikhethekileyo zikazwelonke ezikudidi oluphezulu nabasebenzisi bakaNetflix ke bayakwazi ustrima besebenzisa ubuxhakaxhaka obahlukeneyo, umzekelo i-smartphones, iithabhlethi kwakunye ne-smart TVs.

Mntwana wam, iWi-Fi yakamakhelwane inako ukuphazamisana nesignali yeWi-Fi yalapha endlini, oko kubangele okokuba kubekho amagumbi engafikeleliyo kuwo. IBluetooth iyakwazi ukuphazamisana nokusebenza kweWi-Fi. Amadonga atyebileyo kwakunye nobuxhakaxhaka obuphakathi endlini buyawathothisa amandla eWi-Fi, nenani labantu abanintsi abayisebenzisayo.

Abaphembeleli bayakwazi uzenza bukhali iingqondo zabantu abatsha kuquka indlela yokuziphatha kumakhasi onxebelelwano. Ukanti bakwanefuthe kakhulu kubantu abatsha ngokuphathelene nemfashoni nezigqibo zobuhle, bethengisa izinto zolusu nempahla ezitshatsheleyo. Abaphembeleli bayakwazi ukukhuthaza imikhuba emibi okanye emihle kubantu abatsha kuxhomekeke kwizinto abazixabisileyo.